Yonke impahla yakhe iye itshintshe. Uyaya anxibe for iinyanga ezithile impahla yobumakoti kwaye aziphathe nangendlela ethile.

Ndakhe ndadibana nayo, libe ixesha lihamba ndinyanzeleke okokuba ndiye edolophini ndiyofuna umsebenzi labe ixesha lihamba. Ndazama ndalinda kude kulandele iteksi elandelayo, ndibe ndifike leyithi.

Bangayiqinisekisa intokuba abayenzi izinto ezingalunganga phakathi kwabantwana kwaye bababonisa indlela yokuziphatha nendlela yokuthetha kunye nabanye abantu.

Esi sithethe asisasebenzi kwixesha langoku kwaye ndiyaqala nokusiva. Mna ndiyazi into yokuba umama nosana lwakhe abafaki mafutha kulaa manxeba for iintsuku ezili-ten.

Abantu bakudala babezenzela iimbiza zesiXhosa, izitya ezenziwe ngodaka, ukufaka udongo endlini, izitulo kunye nezinye.

Kubaluleke kakhulu ukuba ulobole. Kuba uba uzokwenza le nto yokuhlalisana njengabanye uzawube uthoba isidima sakokwenu okokuqala, uphinde ungaboneli isidima sakulontombi ntweni.

Abe nendlela yokuthetha nabantu kwaye abakhusele ababahloniphe. Angabi ngumntu okrwada, ibe ngumntu unomntu.

Mna ndingacebisa intokuba abazali baqinisekise intokuba abantwana babo bayalwazi ulwimi lwakowabo bangaxhomekeki kwinto okuba abantwana baye ngezi, ngezi ndawo zeencwadi.

Ayikho ncam amabali endakhe ndawava, kodwa into endiyaziyo yintokuba xa kubambiswana kuncediswana yonke into iye ibe yimpumelelo, nalapho indlela yothetha kunye nomlinganisi wakho ibalulekile kakhulu.

Abantu abasakuhoyanga kakhulu izinto zesiNtu, bayolelwa kukuthenga oku kutya kukhawulezayo kunoba bazenzele okwabo ukutya kwesiNtu.

Izinto ezikhabanayo phakathi kwenkolo yobuKristu kunye neyakwaNtu yile yokuba abafana bayoluka kunye nale yoba abantu abakwazi ukhonza ooThixo ababini, le yezinyanya.

Oomakhulu babafundisa intokuba mabathobeke, bahlale benembeko, benendlela yothetha kunye nabantu.

Ewe, kubalulekile kuba, ikakhulu kumantombazana, kubalungisa intokuba mhla wenda uyakwazi ukuzimela emzini.

Ndingabanceda ngokuqinisekisa intokuba apha endlini isiXhosa siyasithetha kwaye ndiyabalungisa nangendlela abasithetha ngayo. Ndibathengele neencwadi zesiXhosa ekumela mabazifunde.

Ndingabaxelela inyani. Kwaye singaqala siyenze izinto zasekhaya zesiNtu, silandele ngokwenza izinto lolunye uhlanga olu, ukuhlonipha omabini.

Azange zachaphazeleka ngesi sehlo kuba thina sihleli nje siqinisekile intokuba imfuyo yasekhaya ihleli kwindawo ekhuselekileyo kwaye uba khona umntu noba umnye okanye babini oqinisekayo ukuba yonke into ingendlela.